Ingoba akuwona wonke umuntu ofika lapha ezinkundleni ayobuka amamuvi nokuthi ezijabulise ababonayo nabazwayo kuphela, ngisho nabangezwa nabangaboni bayafikelela. Ngakho kubalulekile ukuthi nabo bacatshangelwe ukuthi uma bona befikile nabo akube nendawo yabo lapho labo abangezwa uzobona ukuthi bona bayabuka laphana kunamagama lapha aphansi achazekayo ukuthi lento ebukwayo imayelana nani. Ebese kuzothi laba abangaboni bona bazozwa ngomsindo ukuthi, oh okay kulungile, lento le eyisibuka la ikhuluma ngokuthi nokuthi nokuthi bezwe ngezindlebe ukuthi kukhuluma ngani.

Kukhona i-Premier League okungeyangale phesheya, kuzoba khona neya la e-South Africa, ebese kuzoba ne-Betway Champions League ekungeya la e-South Africa, kuzoba ne-Nedbank Cup, kuzoba ne-CAF. Ilezo ezinkulu ezidumile, amaligi amakhulu adumile ebese kuzoba nabo-ke o-T-twenty cricket, kuzoba i-World Cup lapho kusuke sekudlala amazwe wonke.

Ngingamsiza ngokuthi makaye ebhange ayobazisa ngale nhlekelele yokuthi usekhohlwe imininingwane yakhe, noma okungenani njengoba esekhohlwe imininingwane yakhe kube ngukuthi useyovula ikhadi elisha. Athole imininingwane emisha njengephini kube wukuthi iphini entsha iyona ayitholayo nekhadi elisha, ebese uma ebuya nakho ekubhale phansi ephepheni ukuze nangakusasa angaphindi akhohlwe njenganamhlanje.

Zikukhuthaza ngokuthi abalandeli bomculo uma befaka okuthize kwizinkundla zokuxhumana njengomculo womunye ebese bebiza omunye ukuthi kungangcono ukube bekungene nalona, kungangcono uma ungafaka nalona, kungangcono uma kungaba kanjani njani. Ebese umnikazi weculo ayawabona lawo leyo mlayezo leyo ebese naye eyakucabanga lokho ukuthi kungakuhle uma kungaba ukuthi bayasebenzisana nalowo muntu ukuze kuzojabula abalandeli babo.

Kungayisiza kakhulu imphakathi noma lokho kungadala izinkulumo nobunzima obuningi kodwa imphakathi ingasizakala ngoba sonke siyazi ukuthi idatha liyabiza, kanti futhi akusiwo wonke umuntu onemali yokulithenga. Ngakho lokho kungayisiza kakhulu imiphakathi ngisho nabafuna uku-aplayela imisebenzi bangakhona ukuthi ba-aplaye, abafuna uku-aplaya ezikoleni bangakhona ukuthi ba-aplaye konke kungaba lula. Kodwa-ke, kungaba nalabo abazodlala bafuna uku-download-a izingoma, bafuna ukubukela amavidiyo engalungile, kodwa nje ekugcineni umphakathi ungasizakala kulabo abafuna usizo lwangempela.

Ngingaqale ngibheke ukuthi emphakathini yini okukhulunywa ngayo kakhulu ebese ngenza leyo nto njengesihloko sosuku lwendaba yami, kube yiyona ngxoxo engikhuluma ngayo. Ngibuke ukuthi abantu bakhuluma ngani, leyo nto leyo isiza ngani, inamthelela muni, kanti ngibheke nokuthi ingabe izokwandisa ingxoxo yini uma sixoxa emsakazweni.

Okokuqala, ngingabheka ukuthi ngabe endaweni yangakithi iziphi izinto abathanda ukukhuluma ngazo noma ezisematheni okwangaleso sikhathi ukuze ngizokhona ukuthi uma ngikhuluma esiteshini nabalaleli babe novo lwabo nabo ngokwenzekayo emphakathini wethu, yilokho oqala engakwenza. Okwesibili, ukuthi emsakazweni wami kube nabantu abakhululekile ukuthi uma bexoxa nabalaleli bazwane kungabi wukuthi abalaleli bakude nomsakazi.

Baningi abantu abangathatha lezi nkundla zokuxhumana ngoba phela khumbula ukuthi lezi zezinkundla ziyakhokhelwa, ngakho abantu bangathola ukuzibuka ngaphandle ngokuzikhokhela. Lokho kungenza wonke umuntu azizwe enamandla okuthi naye unenkundla yokusakaza angayikhokheli lokho okunganyusa abalandeli bezinkundla.